Haeba o ile wa, ngodisetsa hore o batla karete ya sekoloto. Empa be ba sa dumele. O tshwanela ke ho bula, karete shop-ong ya diphahlo tse kareng TFG stores, Ackermans le tse ding tse ngata. Lebaka e le hore, bank-a kapa khampani eo o batlang ho bula karete ya sekoloto ho yona. E tlamehile e bone ka tsela eo o patalang ka yona. E tlamehile e tsebe hore o motho ya tshepahalang. Ho tluwa tabeng ya ho patala. Ka hoo bula karete shop-ong ya diphahlo. O patale kgwedi le kgwedi, mme o tla pasa.

Ke ne ke utlwe ho thwe mashonisa e mong wa ntate. O ile a kwalla mme, ntate, bana ba babedi ba bananyana, ka mokhukhung. Ha qeta, a notletse lemati. A tshela paraffin, a tshela petrol, mokhukhu kaofela a ntse a o pota pota. Ha qeta, a ba tjhesetsa ka tlung. Ka lebaka la hobane, bane ba mo kolota mme ba ne ba sa kgone ho mo patala. Ene se lebaka la hobane bane ba sa batle ho mo patala tjhe, empa ba ne ba sena bokgoni ba ho mo patala. Yaba maphelo a bona a fedile. Ka tsela e jwalo.

Haeba o batla ho romela tjhelete mose. O tshwanela ke ho kopa motho eo o tlang ho mo romella ho yona. Dinomoro tsa hae, tsa karete ya banka. Dinomoro tsa hae tsa mohala. Dinomoro tsa CVV ya karete. Le international code. E be o kena founung ya hao. App-ong ya hao. O kenya tsena tse seng ke di badile, o kenya le hore o tlo mo romella bokae.

Taba ya ho ya mashoneseng motswalle, ha se taba e tlo o tswela molemo. Ka lebaka la hobane, ho ya mashoneseng. Ha rena ntho e re e bitsang ka hore ke contract, pakeng tsa lona lele babedi. Pakeng tsa mashonesa le pakeng tsa motho a batlang tjhelete, a kadimang tjhelete. Ka hoo mashome a ka etsa eng kapa eng, ho fumana tjhelete ya hae hape. Le ho o lematsa, le ho kenya bophelo ba hao kotsing, a ka bo, a ka e etsa. Empa ha o etsa personal overdraft bankeng. O tlo kgona ho e lefa, o dumellana le bona hore kgwedi le kgwedi o tla ba lefa bokae.

Ke ntho e bohloko e swabisang, haholo. Empa matsatsing a hona jwale, dibanka tseo re di sebedisang. Di re dumella hore re kgone ho etsa eng kapa eng, di-phone tsa rona. Haeba mohlomong ho ne ho hlokeha hore ke romele tjhelete. Kapa haeba mohlomong ho ne ho hlokeha hore, ke lo reka dijo kapa furniture, kapa diphahlo. Ke tla kgona ho sebedisa karete ya bank-a hore ke etse tseo. Kapa ke tla kgona ho romella motho e mong tjhelete, ya siko toropong eo ke dulang ho yona.

Hangata ke rata hore ha ke kadimile tjhelete. Nako ya ho e kgutlisa, e be bonyane dikgwedi tse tharo. Lebakeng la hore, e tla nfa nako e lekaneng ya hore ke kgone ho bona hore tjhelete eo ke kgutlisa ka tsela e jwang. Ke se tlasa kgatello ya nako, ya hore ke tlamehile ke kgutlise. Empa e tla nthusa hore ke a budget-e. Ka tsela e hantle, ka tsela e ntumellang, ho ya ka matla a ka, ho ya ka ditjhelete tsa ka.